Ukuba nale ngxowamali ngumbono olungileyo kuba iingxaki asizibizi, zivela ngokuzivelela kwaye asizowuzazi ukuba zawukuvela nini. So, ukuba nale ngxowamali kuye kuncede ekutheni, xa kuvela ingxaki engalindelekanga ikwazi ukukhawulelwa ingakhange ize yenze umonakalo omkhulu. Ikwazi ukukhawuleza ilungiswe ingakhange ibe luxanduva olukhulu kakhulu ebantwini basekhaya okanye kuloo mntu ujongene naloo ngxaki.

Kufuneka uqwalasele ukuba le ndawo yokuhlala uzawutyala imali kuwe, kuyo ikuphi kunendawo. Ingaba yindawo efunwa ngabantu kakhulu? Ingaba yindawo esecaleni kweevenkile zokutya okanye izibhedlele okanye izikolo? Kuba ziinkonzo ezizawudingwa ngabantu abazawuhlala apho ezo. Ukuze utyale imali yakho endaweni erayithi yokuhlala, kufuneka uyityale kwindawo ezawuba kufuphi nezi nkonzo ezifana nezi, ukuze abaqeshi bakho bangasokoli kwaye ufumane abaqeshi ngokukhawuleza.

Ukuze isicelo sabo sigapasiswa kade okanye singathathi ixesha elide ukupasiswa, kufuneka ngelaa xesha lokuqala befaka isicelo sabo, bafake zonke iimpepha okanye iidotyhumenti ezifunekayo xa kuzawufakwa esi sicelo. Kwaye esi sicelo bakhawuleze basifake ngokungxamisekileyo besawukufumana iindaba ezo zokuba kuswelekiwe okanye besakufumana umphanga lowo, ukwenzela ukuba inike ixesha lokuba bakhawuleze bancediswe kwamsinya.

Izimvo zam ngabantu abenza umgalelo wokunika imali esandleni, ingafakwa ebhenki, zithi iyaxabanisa loo nto abayenzayo kuba imali kukutya ovuthiweyo kwaye xa inikwe omnye wabo yaba kuye esandleni abantu banokuze bayisebenzise imali. Xa sekufuneka kwabelwane ngemali yomgalelo, imali ayisaphelelanga. Loo nto ithi xa kusenziwa umgalelo, imali mazifakwe kwibhanka apho khona ingazikwazi ukuphuma abantu bomgalelo bangaphelelanga bonke. Xa iza kukhutshwa kufuneka abantu bomgalelo bonke babe khona, ikhutshwe phambi kwabo bonke, bayazi bonke.

Iingenelo zokuba imali yenkamnkam ingene kwiakhawunti yebhanka inceda kakhulu kunokuba uyoyifolela apho uzawuyifumana khona, kuba kula malanga siphila kuwo uyakwazi ukuthenga kwiivenkile ngekhadi lakho lebhanki kwaye imali xa ingene kwikhadi lakho le bhanki uyakwazi ukuba izinto zakho zibe lula kunokuba uyokulinda imali esandleni, ufole iilayini eziza kubande.

Loo nto ikukhathalela abasebenzi bakho kuba ingomso asilazi ukuba lisiphathele ntoni. Xa kungenzeka kufuneke umsebenzi womqeshi, womqeshwa uphele, kuzawufuneka aqhubeke abe nayo into aphila ngayo kwaye xa umfakele lo inshorensi yentswelangqesho, uzawukwazi ukuba abe nemali aphila ngayo kweli xesha esafuna enye ingqesho.

Izinto endinokuzijonga phambi kokuba ndithathe i-inshorensi yobomi nenkampani, lixesha abalithathayo ukuphendula isicelo xa ngabe kwenziwe isicelo kukhona umphanga. Kwaye kube yimvelaphi yekhampani endizawufaka kuyo, endizawufaka kuyo imali ye-inshorensi kuba ingaba yinkampani ethembekileyo? Ingaba yikampani enegama elihle? Ingaba yikampani esebenzisana kakuhle nabantu bayo, ebakhathalelayo? Ezo zinto zibalulekile kuba apho khona kuzawuthi kufakwe khona isicelo kulo mphanga izawuncedisa into yokubana ingadandathekisi usapho lwam, apho khona kufuneka lufumane khona loo mali kuzokwazi kuba kuqhutywe nenkonzo.

Inkampani endiyikhethayo nguDiscovery Health Medical Aid, yinkampani engasokolisiyo xa kufanele ukuba ufake isicelo ufmana, kufuneka ukuba ufumane unyango. Yinkampani ekunika imali ulanga nalanga usesibhedlele, ukwazi ukubhatalela unyango lwakho esibhedlele.